Thekenoloji e re letla go fitlhelela batho ba le bantsi go feta le fa e le leng pele, mme go ithuta o le kgakala le sekolo go dira gore baithuti ba kgone go ithuta ba le gongwe le gongwe ka nako efe fela. AI kgotsa VR kgotsa five G di na le bokgoni jwa go dira botshelo bonolo fela fa di bewa mo diatleng tse di siameng.

Ba tshwanetse go dira dipatlisiso tse dintsi le tse di botoka ka setso le batho ba sone, jaaka se ba se jang, se ba se aparang, ka fa ba buang ka teng le e leng ka fa ba tshwarang setso sa bona ka teng. Go bona dipholo tse di botoka tsa project-e tsa bone ba tlhoka go thapa batho ba ba tswang mo setsong seo.

Ka AI baithuti ba ka nna ba kgona go bona ditshwaelo ka bonako ka tiro ya bone go lemoga diphatlha mo kitsong ya bone le go kgona go bona didirisiwa tse dingwe. AI e ka nna gape ya bula kgonagalo ya tlhatlhobo e e tswelelang le e e bopang mo thulaganyong yotlhe ya go ithuta.

Bobedi chat boots le bathusi ba thekenoloji ba dirisa AI go itirisa metlotlo le go thusa badirisi mme di farologana ka bogolo le go raarana ga tsone.

Go bona kgolaganyo ya gago ya Wi-Fi tlhola di-settings tsa sedirisiwa sa gago go bona lenaane la di-network-e tse di leng teng, o bo o tlhopha ko o batlang go golagana le yone. Fa e le gore o golagana le Wi-Fi go tswa mo mmileng, netefatsa leina la network-e le setheo mme o akanyetse go dirisa VPN go bona tshireletsego e e oketsegileng.

Bula tiriswa ya gago ya di-settings, konya Google, di polane tsa sedirisiwa. Go tlhola thulaganyo ya gago kwa godimo, bona seemo sa gago sa ga jaanong sa thulaganyo ya tshedimosetso. Go reka tshedimosetso e nngwe, ka fa tlase ga reka tshedimosetso tobetsa se o se batlang, go tswa foo, tobetsa reka.

Thelebišene e ka nna le seabe ka tsela e e sa tlhamalalang mo bokebekweng, molaong le mo ditirong tse dingwe tse di seng ka fa molaong, bogolosegolo ka tiragalo ya boitshwaro jwa Copy Cat le go tlwaelega ga ditiro tsa tiriso dikgoka.

Ga ke ise ke newe tšhono ya go tlhopa, le fa go ntse jalo ba ne ba mpolelela gore gago a tshwanela go ama tiro ya me ya sekolo.

Didiriswa tse di botlhale di tla tswelela go bopa sešwa ka fa re tshelang, re dirang le go dirisana ka teng ka go tokafatsa go nna motlhofo, go tokafatsa bokgoni le go rotloetsa mefuta e mešwa ya kgolaganyo.

Bobegakgang jo bo gatisitsweng bo bone phetogo ya kwa kgatisong tsa mo internet-eng le dipolatefomong tsa digital-e. Fa bobegakgang jwa kgaso jaanong bo akaretsa go bega ka nako ya mmatota le go kopanya bobegakgang jo bontsi.

Akanyetsa difounu tse di nang le dikonokono le di-screen tse di kgolo mme o fetola segokaganyi go dira ditiro tsa motheo tse di jaaka go leletsa le go romela molaetsa ka founu kwa pele. Go naya thuto e e dirwang ka diatla go akaretsa le dipontsho le dikaelo tsa kgato ka kgato, le gone go ka dira gore phetogo e nne motlhofo.

Mafaratlhatlha a a nonofileng a kgontsha thebolo e e botoka ya diteng tsa digital. A atolosa phitlhelelo ya mananeo a farologaneng le go tshegetsa dikai tse di šwa tsa lotseno, mme kwa bofelong di sologela batlami ba diteng le babereki molemo.